Ke rata lenaneo la di le fanang ka ditaba, le tsa mapalo ya bolo. Ho ba tsena tsa ditaba di a nruta hore ho etsahalang lefatsheng le ke phelang ho lona. Mme e ya taba tsa bolo, ya nthusa hore ke tsamaise nako ha ke jowa ke bodutu ke dutse feela ke se na mabaka. E nhlabolla kelello.

Ha motho a ntena ke a mo block-a. Ke block-a batho be loreng ba ntena ha ke batle ho bua le bona, ke qabane le bona. Haholoholo bo le bo ba ka bakganni ke a ba block-a ho ba ha ke sa batla e nkopanya le bona. Ke ba ntenang, ke ba utswetsa ke ba nkutlwisang bohloko, ke a boloka ntate.

Ha di kgone ho etsa mesebetsi ka ofela, ha di kgone ho thusa ka botlalo. Ho ba mathata a rona a fapafapane. Di-chatbot le di-virtual assistant di o thusa ka bothata boo e leng hore di se di se di rutuwe ka bona. Ha ngata mathata a rona ha a tshwane ebile a ba matjha. Di-virtual box le di-chatbot ha di so rutuwi ka mathata e kang ao, o tla iphumana o sokola ho fumana thuso.

O tlameha o kgethe dikoranta. Koranta tse ding di batla fela ho balatedi ba ba ngata ebile taba tsa teng ke leshano ebile ke pheletso. Jwale o tlamehile wena o batle o bale ditaba ho koranta tse o tsebang hore di ya tshepahala. Le ditaba ha o di fumaneo di badile o leke ho kena marangrang monana o ko o batlisise ka yona taba ena. Ho ba technology e na le ditharollo, e na le ditaba ka ofela.

Dumela ke na le bothata mona ntlong ba Wi-Fi ya ka. Na le mosebetsi o mongata e ke tlamehang ke o romela ka email. Jwale e sokodisa ke Wi-Fi, e ne e ne ntse e sebetsa hantle maobane. Ke thabela ho tseba hore ke ka etsa jwang kapa le ka nthusa jwang hore Wi-Fi ya ka e seke ya sebetsa, ke eng e etsang hore Wi-Fi ya ka e sokodise?

Ke behile dihora tse hlano ka letsatsi, ho shebana le metjha ya ditaba. Letsatsi le leng le le leng ke batlana le ditaba tse ntjha. Ke shebana le taba tsa dipapadi, shebana le taba tsa Afrika Borwa ho re dintho ntse di tsamaya jwang le tsa di politiki. Ke sebedisa komporo le yona tablet le yona mohala wa thekeng.

Streaming ke ha o sebedisa internet, o kena internet-eng. O shebella difilimi hona phone mohaleng wa hao wa theka. E se e bedisa data kapa yona WiFi. O kena feela o ikgethela filmi eo o batlang ho e shebella ka nako o batlang ho e shebella, le dipapatso ha diyo.

Bula phone ya hao, o kene ho Wi-Fi. O shebe lebitso la Wi-Fi ya hao ke mang mono. E be o kenya pin eo o e filweng. Ha sena se hana, tima Wi-Fi ya hao polakeng o e ntshe polakeng mme o o eme metsotso e kabang hlano mme o kgutlisetse hape polakeng o e light-e o e leke hape e tla kena.

Kena website-ng ya ya rona. Mme o kene o kenye mabitso a hao, o kenye le yona password. E tla o hlahisetsa ka ha o qeta ho kena ka yona hore o kgethe, o tobetsa ho reset password. E tla kena ka hara di-email tsa hao OTP. And then wena o bo o click-a ho link o tla e fumana ka hara email ya hao. Mme o tla etsa pin e nngwe hape.

CV app e nthusitse haholo hoba e bobebe. Ke kentse feela mabitso a ka ke kenyang dintho tsa ka ka ofela. E be yona ya mpontsha hore mofuta ofeng wa CV, e nketsetsa Save eno ka botlalo. E be e ba nna keya mabenkeleng ho ntshang dipampiri. Ka hona ke fumaneng mosebetsi hoba ba boletse CV ya bona, CV ya ka e ntle haholo.

Meetlo ena ya dipina le dipale tse fapafapaneng e laolwa ke hore na re hokae, re sebedisa leleme le jwang. Ebile re batla eng, le molaetsa e leng hore re a o romela ke mofuta ke wa mofuta ofeng molaetsa oo.

Ke batla data ya di-gig tse lekgolo. Di ka lekana kgweding e le nngwe. E ka e sebedisa kgwedi ka ofela. Ke rata ho e ka tjena ka letsatsi la hlano kgwedi le kgwedi.